Ha ke bone letsholo lena le kgona ho akaretsa mathata ohle, ka hobane mathata a mang, banna ba bang ba kwalla ka hare. Mme ba hlolehe ho bua ka ho ona ka seo ha se bane le thuso e ba e fumanang. Campaign-i ena na e tla tswela pele, mme e tla thusa ba thusehang ha e le ba bang. Thuso yona ha ba na e thola.

Motswadi seo a lokelang ho se etsa ke hore a ye mmusong, mme ha a fihla mmusong, a botse ka sekolo seo a batlang ho isa ngwana hae ho sona. Hore sekolo seo se bolokehile hore sekolo seo se na le melao kapa se ngodisitswe ka tlasa mmuso. Ha qeta ho etsa diphuputso mme a thotse sekolo se nepahetseng. Ke moo a ka isang ngwana hae teng.

Bongata ba batho bo ne bo tshoswa ke tsebo ya hore COVID-i e ya bolaya. Batho ba bangata ba tshoswa ke ho hlokahala.

Mmuso mme le di-private di ile tsa fana ka di-parcel-a tsa dijo ho malapa ohle a se nang lekeno. Mme tsa fana le ka di-program-e tsa hore batho ba thole di-vaccine tsa mahala. Re le hona moo, mmuso o la fana ka tjhelete ya hore batho ba thole ditlotsa matsoho tsenana tse thibelang mafu ana. E laba di-program-e tse leng hore mmuso o fana ka tsona ho tshireletsa setjhaba.

Sena se etswa ka hobane banna ha ba kgone ho ntsha se ba se utlwang pelong kapa bokong. Ha ba kgone ho hlalosa maikutlo a bona bathong, mme ka hoo, ba qetella ba inehella tahi hore ba kwale mahloko.

Malapeng a mangata ke a tsebang mo eleng hore hona le batsofe. Kannete nna ke bona ba tshwerwe hantle ka lebaka ke lenana, kamehla yohle, ke ba bona, ba hlwekile. Mme ba ntse ba kgotsofetse mme le dijo ke bona re ba ya ja. Seo se bontsha hantle hore ba tshwerwe hantle.

Ho bua nnete ka botho, ha hona motho a ratang ho jwetsa hore a etseng. Empa ha o fuwa keletso, o o tlametse ho e ananela ka seo. Le nna ke tla mamela se ke jwetswang. Mme ke leke ho se sebedisa mohlang ke hlokang tshebetso ya sona. Ha jwale ke tla ba mamela feela hore ba reng. Mme seo ha se na ntshwara hantle hobane kannete ha hona motho a ka thabelwang ho jwetsa hore a etseng.

Re kopana le mathata a mangata, mme mathata ao re nang le ona ke ya dipalangwang. Mmuso wa rona ha hona dipalangwang tse felletseng kapa tsona di dokotere dingaka tse leng horeng di felletse ho tla tla di halefa batho. Mme ka seo ha se hangata re ka fitlhelang dipolasing tsa lona. Empa re kopa tshwarelo re tla leka ho lokisa seo.

Nka sebedisa bokgoni ba ka ho leka ho reka makoloi a mangata, a tla tla a fihlisa moriana ditliliniking tse mahae ka nako. Hore batho ha ba hloka meriana ya bona, ba e thole ka nako. Mme nka etsa di-mobile clinic tse ngata makeisheneng mona ho re di-clinic di be pela batho. Ho ka tsela eo, batho ha ba na tsamaya tsela e telele ho ya batla meriana.

Mo ke sebetsang teng. Tsela e teng e loketseng batho ba ditulo tsa dikola, mpa basebetsi ba jwalo ha ba yo.

Motho a jwalo nka dula ka mehla ke mo jwetsa hore na ha se pheletso ya lefatshe. Mme ka matsatsi ohle, ka dula ke mo nka ke thala le yena. Re tsamaya hohle mme ke mmontsha hore nang hantlentle hona le ntho tse ngata tsa ka di phelelang lefatsheng. Ha se pheletso ya lefatshe hore ebe o sa le jwalo.

Tlwaelo ya bophelo bo botle ba setso e sebetsa haholo. Ha re etsa mekete mahaeng senana kaofela, molemo wa sona ke ho re kopanya le sedimo sa rona. Mme le ho se leboha ka tshireletso ya sona, mme kaofela tsena tsohle, ke ithutile tsona ho tswa ho bo nkgono hae.

Movember Awareness Campaign ke campaign e leng horeng e ketekwa kgweding tsele tsa bo November. Mme campaign ena e thusa bo ntate ho ba tsebisa kapa ho ba eletsa ka mafu anana a tshwarang bo ntate a bo kankere ya botona. Mme hape e thusa le ka hlabolla bontate dikelello.

Ho ya ka pono ya ka, ke bona hore mmuso o na le di-ambulance tse fokolang, mme ka hoo, ha se hangata ha o di batla, o ka di fumanang. Hobane mmuso o rekile di-ambulance tse nyane tse sa lekaneng setjhaba.

Ba na le tokelo ya ho fumana meriana ntle le tefo, ba na le le tokelo ya ho hlahlojwa ntle le tefo. Mme hape ka hara sepetlele ba na le tokelo ya ho hlokomelwa ntle le tefo.

Nka reka matekesi a tlisang basebetsi mosebetsing. Mme a ba ise mahabona ka tsela eo, ba tla fihla ka nako. Mme ba tlohelang mosebetsi fela nka ba etsetsa molao. Mme ka o ngola kontrakeng ya bona ya mosebetsi hore a tlohelang mosebetsi. Ntle le nako, ha thole dipakana tsa hae.

Monghadi ke tseba ho itseng ka ho lokisa metjhini ena. Mme ka hoo, ke kopa tumello ya hao hore ke lekole mme haeba ke kgona ho thusa. Ke tla thusa. Ha ke sa kgone le teng, ke tla bua hore atjhe kannete ke a hloleha.

Nna ke dumela hore di o fa kgetho, mme ka hoo, ho tswa ho motho ka mong hore wa di sebedisa kapa ha o di sebedise.

Ho mohlomphehi e motle wa sepetlele. Ke ka maswabi a maholo ho tsebisa hore kopo ya hao ya moriane ha re so kgone ho iphethisa. Ka hobane moriana o kopileng o fedile ha jwale. Mme re tshepisa hore motsotswana re o thola. Re tla o letsetsa hanghang ho tsebisa. Re kopa tshwarelo. Re a leboha.

Mathata e re kopanang le ona ke a ditlokotselebe tse kenang matlong a batho. Mathata a mang hape re kopanang le ona ke a ditlhekefetso tsa ka matlong tsa bo mme. Ebe mathata a ho qetela ke ya batho ba tjhellang ka matlong.

Nna ha ke bone a thusa hobane e se le bontate ba bangata, ke ba bone ba ipolaya kapa ba hlokahala, ba bolawa ke mafu e tlameileng e be ba lekotse kgale. Mpa ba thola, ba sheba dintho feela mme ba kgaohane ba kwalle dintho ka pelong.